Swilo leswi ndzi nga ta swi katsaka loko ndzi kunguhata mucato wa mina wa Xitsonga ndzi nga katsa timpahla kumbe swiambalo swa ndhavuko wa Xitsonga, swiambalo leswi ku nga va yini xana? Swiambalo leswi ku nga va leswaku mucati a ambala e rhoko leyi rhungiweke hi minceka kumbe xibelana ni minceka, duku ni masandasi ya yena kasi muteki yena a ambala tiinjhovo. Leswi swi ta endla leswaku mucato wa mina wa Xitsonga wu va lowu hlawulekeke, xin'wanyana swakudya swa kona swa swakudya swa kona leswi nga ta dyiwa emucatweni ku fanele ku va swakudya swa xintu ku katsa tihove, miroho ya ya ku kandzeriwa, makwembe, swigwimbi, tihove, switampa, swigugu.

Hi ku vona ka mina Vukreste hakanyingi a byi fani kumbe a byi fanelani kumbe a byi fambelani ni ndhavuko kumbe ni ripfumelo ra ndhavuko, hakanyingi Vakreste va ni ku tshemba leswaku loko munhu a ri ni Vukreste u fanele a nga ngheneleli eka timhaka ta ndhavuko, kumbexani loko munhu a pfumela eka Kreste swa ndhavuko u fane a nga yisi kahelo hi swona u fanele a nga vi na mhaka na swona hi yo mhaka Vukreste byi kucetela ripfumelo ra ndhavuko hi ndlela yo ka yi nga ri kahle hikuva hambi u ri muKreste u fanele u u va na ndhavuko ya ya wena n'wini. Hi yo mhaka, Vukreste a byi fanelanga byi kucetela ndhavuko wa munhu, munhu un'wana na un'wanyana u fane a landzelela ndhavuko wa yena swi nga khataleki leswaku u muKreste kumbe a wu muKreste.

Xiyimbeleri xa Xitsonga lexi ndzi nga ta xi rhamba eka ntlangu wa mina wa ku velekiwa ndzi nga rhamba Thomas Chauke, xiyimbeleri lexi ndzi nga xi rhambisa hikuva i xiyimbeleri xa khale na khale. Hi velekiwa Thomas Chauke a ri karhi a yimbelela tinsimu ni le ka siku na ra namuntlha Thomas Chauke wa ha ri nqambi yikulu eka ndhavuko ya Xitsonga tinsimu ta yena ta tsakisa swinene naswona nkarhi wun'wanyana ta hlohlotelo leswaku loko hi ri vanhu hi nga pfuki hi lahlile thawula evuton'wini, ku fana ni risimu ra Ho tiyisela, ri endla leswaku vanhu va tiyisela eka swiyimo swo tala. Thomas Chauke i nqambi leyi ndzi nga ta yi vita hikuva tinsimu ta yena ta tsakisa swinene.

Eka masiku lama hi hanyaka eka yona mhaka ya malovolo a ya ha ri na nkoka swinene hikuva masiku lama vanhwana vo tala va tshoveka milenge kumbe va biha emirini kutani va ya va ya tshama ni majaha lama ya va onheke va nga hakelanga malovolo. Leswi swi endla leswaku va kumala vana va vona kwaleni va hundzuka vatswari kwale emutini wa ka ha jaha naswona jaha ri va ri nga ha ri na matimba kumbe ku hisekeriwa kumbe ku navela ku lovola munhu loyi ri n'wu onheke. Leswi swi endla leswaku vanhu va nga ha vi ni ku tsakela kumbe ku navela ka ku lovola van'wanyana. van'wana vanhwana va biha emirini va kuma vana vo tala kutani loko va ya hlangana na jaha ri lava ku n'wu loko ri kuma leswaku munhu loyi u na vana vo tala a ra ha khateki naswona a ra ha tsakeli ku n'wi lovola hi yo mhaka vanhu va lava .

Mintlhotlho leyi taka ni ku hambana ka mindhavuko endhawini yin'we hi leswi, loko vanhu va tshama endhawini yin'we va ri ni tindhavuko to hambanahambana vanhu lava ko tala va holova kumbe va va na tinyimpi to karhi hikokwalaho ka leswi ndhavuko wa wa vona wu hambaneke. Xikombiso, loko ku ri ni ntlangu kun'wanyana kumbe endhawini yo karhi ivi ku rhambiwa e vanhu vo karhi lava ndhavuko wa vona wu hambaneke ni lava ntlangu wa vona wu nga kona, vanhu lava hinkwavo loko va fika kwala ntlangwini hinkwavo va lava leswaku ku va ku va ndhavuko wa vona lowu vonakalaka kumbe ku endliwa swilo ku ya hi ndhavuko wa wona hi yo mhaka mhaka leyi yi nga lulamisiwa hikuva vanhu va swi tiva leswaku ndhavuko wun'wana na wun'wanyana wu ni nkoka naswona mindhavuko mimbirhi yi nga hlanganisiwa kutani hinkwayo yi tirha hi ndlela yin'we kambe wun'wana na wun'wana wu kha wu tirha ntirho .

Ina, swiambalo swa ndhavuko swa ha ri na nkoka swinene hikuva swiambalo leswi swi pfuneta leswaku vanhu va kota ku vona leswaku khale kumbe xana va kota ku vona leswaku ndhavuko wun'wana na wun'wanyana wu ni xiambalo xa njhani. Hi ku va vanhu va ambala swiambalo swa ndhavuko munhu un'wana ni un'wanyana u kota ku tinyungubyisa hi ndhavuko wa yena a ti ba xifuva hi ndhavuko wa yena na ku kombisa vanhu leswaku ndhavuko wa yena wu yimise ku yini. Xikombiso eka ndhavuko wa Xitsonga vanhu va rhandza ku mbala xibelani vavasati kasi vavanuna va rhandza ku mbala tinjhovo, leswi endla leswaku Vatsonga va ti ba xifuva hi ndhavuko wa vona naswona masiku lama vanhu vo tala va swi rhandza ku ambala swa swiambalo swa ndhavuko hikuva un'wana na un'wana u lava leswaku ndhavuko wa wena wu vonaka.

Ina, ku pfumaleka ka tatana evuton'wini bya n'wana swi nga khumba mahanyelo ya yena. Hakanyingi vana lavo tala lava kulaka va nga ri ki ni vatswari va vona va xinuna va hanya vutomi byo biha swinene hikuva ku hava munhu loyi va nga ta langutela eka yena wa xinuna loyi a nga ta va nyika swiletelo swa kahle swa vutomi. A ndzi vuli leswaku va manana a va nyiki swiletelo swa kahle kambe vana vo tala ngopfungopfu va xinuna va lava leswaku ku va ni mutswari wa xinuna loyi a nga ta va khoma hi voko ra nsimbhi leswaku va nga tikumi va wele etimbangini kumbe eswidzidziharisini, hi yo mhaka vana vo tala va kumekaka va ri karhi va endla swilo swo biha ku fane ku yiva ku dzaha mafole, timbangi, i vana lava kalaka vatswari va xinuna lava nga ta va khoma hi voko ra nsimbhi va va komba ndlela leswaku lexi a xi kahle kumbe lexi xi kahle.

Swipfuno swa ku dyondza hi mindhavuko yin'wana hileswaku leswi Afrika-Dzonga ku nga tiko leri ndlandlamukeke ni mindhavuko yo karhi swi kahle leswaku munhu un'wana na un'wanyana a dyondza hi ndhavuko wun'wanyana handle ka ndhavuko wa yena leswi swi endla leswaku hi kota ku tiva leswaku mindhavuko yin'wanyana yi endlisa ku yini kumbe yi tirhisa njhani eka timhaka to hambanahambana. Leswi nga hi pfuna leswaku na hina hi kota ku tirhisa tindlela ta vona eka mindhavuko ya hina kumbe xana loko swi fika eka timhaka tin'wania ta mindhavuko ya hina, leswi endla leswaku hi tsakela kumbe hi bombisa ndhavuko wun'wana na wun'wanyana, swi pfuna na leswaku loko munhu a tikuma a ye ka ndhawu yo karhi laha ndhavuko wa kona wu nga faneki ni ndhavuko wa ka vona a nga fiki a hlamala kambe na yena a fika a tsaka na vona a ti ba xifuva hi ndhavuko lowu nga wa vona hayi lowu nga hayi lowu nga ri ki wa yena kambe a ti ba xifuva i ndhavuko .

Ndzi ta n'wi hlamusela leswaku kokwana laniwa hi tshamaka kona ndhawu leyi tshamaka kona hi le dorobeni naswona laha dorobeni a ku fani na le matikoxikaya kumbe ekaya laha hi humaka kona laha masirha mo tala kumbe vanhu va lahlekeriwaka endzhaka tiyindlu kumbe xana la va laha vanhu va lahlekeriwaka endyangwini kumbe kwala jaratini ra ndyangu, laha hi le dorobeni naswona loko ku ri dorobeni ma swi vona leswaku tiyindlu ta kona ti tshamisile kuyini hi le lokixini. Laha hi tshamaka kona i fulete a swi nge koteki leswaku wena u lahleriwa laha ejaratini ra doroba hi fanele hi ku kumela swilahlo laha hi nga ta ku lahla kona laha ku nga swilahlo swa vanhu hinkwavo lava tshamaka edorobeni leswaku siku rin'wani loko hi ta hi ta famba laniwa ku ta ku ta tshama vanhu van'wanyana sirha ra ra wena ri nga ti ri ta sala laniwa la hina hi nga yeki kona kumbe ri sala la ri ri wexe.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga ta va nyika swona hileswaku loko u ala ku nghenela eka timhaka ta vukati ku ve u loveriwile u ta swi endlisa ku yini evuton'wini leswi swi ta endla leswaku vanhu lava kumbe vavasati lavawa va tikuma va hetelela va khome hi mavabyi mo karhi kumbe xitsongwatsongwana xa HIV hikuva loko va ala ku nghenelela eka timhaka ta vukati nakambe swi vula leswaku vavasati lava va ta famba va endla ya vona ni n'wanuna un'wana ni un'wanyana kumbe loko va twa ntumbuluko se wu va khomile kumbe loko va twa se swirho miri wu lava swakudya swa vona. Hi yona mhaka ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko wa ha ri ntsongo u loveriwile tlhela u ya tekiwa nakambe hikuva u lo loveriwa kambe loko u ri munhunkulu ha wa a ku na xihoxo loko u nga ha ngheni le ka timhaka ta vukati kambe loko u ri ntsongo famba lovoriwa nakambe hikuva u ta tikuma se u ri na vana vo tala u nga tivi ni .

Loko munhu a tshama endhawini ni vanhu lava nga vulavuleki ririmi ra yena munhu loyi a nga hlangana na ku tikeriwa swinene hikuva a nga tikomba a nga tikuma a nga vulavuli na vona vanhu lavawa a tshamaka na vona leswi nga endla leswaku munhu loyi a ti vona a ri wexe kumbe a titwa a ri ni xivundza swinene leswi ta endla leswaku munhu loyi loko a hlangana a hlangana ni ku tikeriwa evuton'wini a nga swi koti ku vulavula na van'wana leswaku va n'wi nyika switsundzuxo hikuva munhu loyi tindzimi leti vanhu lava ti vulavulaka to hambanahambana a nga ti tolovelanga a nga ti tolovelanga hambi vo n'wi dyondzisa munhu loyi swi ta n'wi tikela naswona swi ta n'wi tekela nkarhi wo leha leha swinene leswaku a tikuma a ri karhi a tiva tindzimi leti hi yona mhaka eAfrika-Dzonga va hlohlotela leswaku munhu un'wana na un'wanyana a tivi tindzimi ta khumen'we hinkwato.

Hi khale ku ya hi ndhavuko loko munhu a ku onherile kumbe loko ku ri na mholovo yo karhi vale vuhosini a va mi teka kutani mi fika mi tshamisiwa eribyeni kutani mi tengisiwa hi mholovo leyi. Loko mhaka yi tengiwile a va swi kota leswaku mi kutani mi kombela ku rivaleriwa kutani vutomi byi ya emahlweni. Kambe eka masiku ya sweswi loko ku humelele timholovo vanhu vo tala va rhandza ngopfu ku tsutsumela va ya va ya pota emaphoriseni kumbe ku ya vika nandzu emaphoriseni leswi hi leswi endlaka leswaku vanhu va ti byela leswaku a va swi lava ku teka nawu va wu veka emavokweni ya vona hikuva u nga kuma leswaku mbolovo yeleyo yi le henhla swinene kumbe xiyimo xa mholovo yeleyo xa chavisa lero vanhu va lwa laha ku hetelelaka vanhu se va lava ku dlaya munhu se leswi hi khale a swi ri kahle hikuva mhaka a yi vulavuriwa yi hela kwala kambe masiku lama timhaka ti helela enawini emaphoriseni.

Ku sola varhangeri va ndhavuko hi ku tsandzeka ku lulamisa timhaka leti va nga ti sungulangiki a swi kahle a swi lulamanga hikuva vanhu lava nge lulamisi timhaka leti va nga ti tiveki, sweswi ndzi nge fiki ndzi nghenelela mhaka ya ku a ndzi yi sungulanga, a ndzi yi tivi a ndzi nga ri kona loko yi humelela. Hakanyingi loko vanhu va zama ku pfuna kumbe va ringeta ku pfuna eka ku nghenela timhaka ta vanhu vambirhi munhu loyi a pfunaka u gcina se vanhu lava va jike hi yena kumbe va n'wi hembele leswaku hi yena a nga riki kahle kumbe hi yena a nga endla swilo swo ka swi nga ri kahle. Hi yona mhaka mina a ndzi va voni nandzu loko va nga swi loko va nga swi lavi ku nghenela timhaka ta mbirhi ta vanhu vambirhi hikuva muhloti wa tinyarhi ti vuya hi yena kumbe masana u fele nhoveni loko va ringeta ku sasa va nga ha tikuma se na vona va wele enandzwini.

Ina a ndzi ta swi endla hikuva munhu i munhu hi van'wanyana naswona i munghana wa mina loko a lava xandla xo n'wi pfuna ndzi fanele ndzi n'wi pfuna a ndzi ta swi endla hi mbilu ya mina yo basa paa, ndzi ndzi ndzi kombela manana leswaku a famba na yena hikuva hi xa mundzuku hi mina ndzi nga ta lava ku pfuniwa eka yena kumbe hi mina eka mundzuku ndzi nga ta lava leswaku a ndzi pfuna hi xo karhi naswona hakanyingi vanhu lava nga fela hi vatswari hina lava hi nga riki na hina lava hi nga na vatswari hi fanele hi va pfuna hi swin'wana na swin'wana leswaku na vona va ta kota ku fikelela tanihi vanhu lava nga ni vatswari hi yo mhaka a ndzi ta swi endla hi mbilu yo basa.

Ntirho wa vavasati hakanyingi emindyangwini hi ku hlayisa vavanuna va vona, ku hlayisa vana va vona hi ku va hlambisa ku va ambexa, ku va yisa eswikolweni swekela ndyangu, ku basisa muti leswaku u tshama u basile ni ku tirha emasin'wini hakanyingi. Leswi i mintirho leyi tivekaka khale na khale leswaku n'wansati u fane a tshama endyangwini wa yena a hlayisa n'wanuna a veleka vana xikan'we ni ku hlayisa vana va yena. Kambe hi masiku lama kumbe hi manguva lawa swilo swi cincile wansati i ku ya entirhweni a ti tirhela a tirha ni vana va yena ni nuna wa yena a hlayisa muti wa yena ni ku basisa muti wa yena.

Mina vuyimbeleri lebyi ndzi byi rhandzaka swinene i vuyimbeleri bya Xigaza, kumbe vuyimbeleri bya ndhavuko hakanyingi ndzi rhandza vuyimbeleri bya Xitsonga hikuva vuyimbeleri lebyi hakanyingi byi ni nhlohlotelo naswona endzeni ka byona ku ni hungu ro karhi leri vaqambi va lavaka leswaku hina vayingiseri hi ri kuma, hungu ro dyondzisa vutomi kumbe hungu ro endle leswaku munhu a kuma mahungu yo yo karhi kumbe nhlohlotelo wo karhi eka swilo leswi a swi endlaka. Vuyimbeleri lebyi a ko va vuyimbeleri ntsena byi endla leswaku ni moya wa mina wu tshama wu phyuphyile naswona na mina loko ndzi yingisela byona moya wa mina wu tshama wu tsakile swinene, no dyondza swo tala eka risimu ro karhi. Hi yona mhaka vuyimbeleri bya Xigaza bya ndhavuko bya Xitsonga ndzi byi rhandza swinene.

Micino ya Vatsonga ya ndhavuko leyi ndzi yi rhandzaka i ku cina xibelana ni ncino wa makhwaya kumbe xigubu. Micino leyi ndzi yi rhandza swinene hikuva i micino ya ndhavuko naswona yi hi dyondzisa laha hina tanihi Vatsonga hi humaka kona ni leswi khale na khale vatswari va hina a va swi endla. Micino leyi a ku va micino ntsena loko yi ri karhi yi ciniwa yi endla leswaku Vatsonga va hlangana va va nchumu wun'we ku endla leswaku ndhavuko wa hina wu tiveka ni ku endla leswaku hi tsakela ndhavuko. Micino leyi hakanyingi yi ni yi ni dyondzo hala ndzeni ka yona, loko vavasati va ri karhi va jikisa nyonga va ri karhi va cinisa swibelani leswi ni dyondzo yo karhi ni loko va ri karhi va petsa minhlana, va cina makhwaya naswona swi ni dyondzo yo karhi. Hi yona mhaka xigubu, makhwaya ni ku cina xibelana ku nga micino ya mina ya ndhavuko leyi ndzi yi tsakelaka.

Loko munhu a ndzi xanisa emugangeni wa ka hina ndzi nga rhanga ndzi mangala mhaka leyi eka ndhuna, ndzi byela ndhuna leswaku ku na munhu wo karhi loyi a ndzi xanisaka naswona ndzi karhele hi yena. Loko ndhuna mhaka leyi yo n'wi tsandza kumbe loko ndhuna yo tsandzeka ku endla ku kuma xiboho kumbe ku kuma swintshuxo eka mhaka leyi, ndzi ta teka nandzu kutani ndzi wu yisa emahlweni eka hosi, hikuva loko swilo swi tsandza ndhuna hosi swi nge yi tsandzi. Loko hosi yo tsandzeka ndzi ta teka mhaka leyi ndzi yi yisa emaphoriseni hikuva va ta va va tsandzekile tani hi varhangeri va muganga wa hina. Kambe a ndzi tshembi leswaku tihosi ta tsandzeka hikuva hakanyingi hi vona va taka ni swintshuxo, hi yona mhaka loko ndhuna yi tsandzekile ndzi ta ndzi ya mangala nandzu eka hosi kutani kusuka kwalano ndzi ta kuma xitshunxo leswaku munhu loyi ku endliwa yini hi yena.

E-e a swi nge ndzi oloveli ku tirhisa tindzimi timbirhi hikuva, loko ndza ha rhurhela eka ndhawu leyi ndzi ta va ndza ha tiva e ririmi ra mina leri mina ndzi nga ri dyondza ndzi nga ri mama eka vele ra manana. Kambe loko ndzi ya eka ndhawu leyi swi ta ndzi tikela swinene leswaku ndzi tiva ririmi ra vona ni ku tirhisa tindzimi timbirhi, kambe hikuva ndzi ta va ndzi ri karhi ndzi kala xo endla ndzi ta boheka ku va ndzi dyondza ririmi ra vona kutani ndzi tirhisa tindzimi timbirhi. Loko nkarhi wu ya wu karhi wu famba ndzi tshemba leswaku swilo leswi swi ta ndzi olovela swinene naswona ndzi ta hatla ndzi khoma ririmi ra vona kutani ndzi hamba ndzi tirhisa tindzimi timbirhi swi ndzi olovela hikuva ku hava xo tsandza loko munhu a ri karhi a dyondza.

Swakudya leswi fane swi lulamisiwa swa ndhavuko loko ku ri na ntirho eka rixaka ra Vatsonga i swakudya swo fana na tihove, xigugu, makwembe, miroho yo kandzeriwa, swigwimbi ni swin'wana na swin'wana swa swakudya. Kambe leswi ndzi swi tivaka ngopfungopfu i tihove leti swekiwaka hi tiboncisi ni mavele ni swin'wana na swin'wanyana, xigugu lexi swekiwaka hi timanga, makwembe lama sweka tshopi leri swekiwaka hi makwembe. Leswi i swakudya swa ndhavuko leswi Vatsonga va swi rhandzaka swinene xikan'we ni muqombhoti kumbe byala bya ndhavuko. Leswi i swakudya swa Vatsonga leswi tivekaka swinene leswaku Vatsonga va ti rhandzela tihove, xigugu xikan'we ni xitampa, miroho ya ku kandzeriwa ni miroho yin'wana na yin'wana leyi kumekaka ya ndhavuko.